Uma ngisemaphandleni, ngiyaye ngithathe indlela ekhona eseduze engingakwazi ukusheshe ngiyisebenzise, ngoba ziningi izingqinamba ezibakhona uma ngizokhetha.

Ngicabanga ukuthi azikho izinselelo ezingako ezingaba khona ngoba kunelungu lomndeni wami elike lasebenzela inkampani womshwalense. Kodwa-ke izinselele ezingaba khona ezincane ukuthi kunamalungu anganabo omazisi.

Ziyangithinta kakhulu lezi ndaba zokunyuka kwamaphrimiyamu, futhi ziyangidumaza, ziyangikhathaza ngoba kukhona abadla imishanguzo ye-HIV, nomunye welunga lomndeni uke waba ne-cancer. Ngiyazi ukuthi uma kunalezi zimo amaphrimiyamu ayaye unyuke.

Ngicabanga ukuthi ezinye zezici kungaba ukuthi endaweni yasemakhaya isikhathi esiningi ugesi awubi khona, uyahamba isikhathi eside. Kwesinye isikhathi uma uyokhipha imali esitolo, babenenkinga yokuthi bathi ba-offline, abakwazi ukukusiza ukukupha imali.

Ngingasho ukuthi isipiliyoni sokusebenzisa i-inthanethi nginaso, ngiwuchwepheshe impela. Uma iwebhusayithi iphahlazeka, noma ngingakwazi ukuthola usizo engiludingayo, ngiyaye ngikhethe ukulinda, ngiloke ngibuyela kwiwebhusayithi, ukuze ngibheke izinselelo engibhekene nazo, ukuthi ngingazixazulula kanjani. Okudlula lokho, sengingasebenzisa ezinye izinhlobo zokuxhumana njengako-Facebook, ngibheke inkampani leyo engiyisebenzisayo kuleyowebhusayithi ukuthi ngingasibeka kanjani isikhalazo sami.

Ngike ngayisebenzisa indlela yokuthumela imali ngendlela yokufaka imali esitolo, ufakele umuntu. Yathi uma ngabe isifakiwe, wakwazi ukuhamba esitolo nomazisi wakhe, wafike wayithola. Manje sekulula ukuthi umuntu emaphandleni angakwazi ukuthola imali, ngaphandle kokuthi aye kwi-ATM, noma isebhange, njengoba lezindawo zingasatholakali ezindaweni zasemakhaya.

Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi imfundo yezezimali abantu bayithole, nokuthi uma ibhange lizonika umuntu i-overdraft, lihlole izindlela zokuphatha kwakhe imali, ukuthi ungumuntu okwaziyo yini ukukhokha izikweletu zakhe. Ngoba uma bengakwenzi lokho, ibhange lizokulahlekelwa imali eliyiboleke nekhasimende, kanti futhi lilahlekelwe nayinzuzo.

Ngicabanga ukuthi ibhange uma lipha ikhasimende i-overdraft, kubalulekile ukuthi badalule izindlela zokushaja ukuze umuntu othatha i-overdraft alindele ukuthi uzokhokha imali engaphezulu engakanani. Ngoba uma kungenjalo, amakhasimende azobona ukuthi ibhange alithembekile kumakhasimende alo, ngalokho bazolahlekelwa amakhasimende esikhathini esizayo.

Yebo, ngike ngabheka izindlela amabhange aboleka ngayo imali amakhasimende, izindlela ze-overdraft. Ibhange elagqama kumina, ibhange i-FNB, ngoba ngike ngathinteka phambilini ukuthi ngibone engathi imali yami iyahamba kakhulu, ngase ngicela bangenzele isitatimende. Yila engabona khona, sengiqhathanisa ukuthi kanti babamba imali enkulu kakhulu kwi-interest yabo ye-overdraft.